Njenganothisha oseneminyaka efundisa okokuqala engakwenza ukwethula isihloko esizobe sifunda ngaso, bese kube khona isingeniso esingathatha imizu eyishumi okuya kweyishumi nanhlanu, lapho kwisingeniso ngizobe ungichaza khona igama elethi ubuntu. Okulandelayo ukuhlola imiqondo yabafundi, nginikeze izimo noma izindaba ezincane ezifakazela ubuntu, bese kube khona umsebenzi wokuzinza nokuzazi, ngicale abafundi bacabange ngezikhathi lapho bezizwa benakekelwa noma bexhaswa ngumphakathi wabo. Bese kube ukusebenza ngokubambisana lapho ngihlela khona umsebenzi wamaqembu abafundi beveze umbono wabo wendlela yokwakha umphakathi bese kube isifinyezo nokukhuthaza, lapho sengiqikelela khona ukuthi abafundi bayaqonda ukuthi abantu akugcini nje ngokuba ngumqondo kodwa kuwuphila nokwenza.

Ngokucabanga kwami isici engibona engathi sibaluleke kakhulu semicimbi yokuthoba emantombazaneni ukuhlonipha nokuvikela isithunzi somuntu wesifazane nomndeni wakhe, ukuhlonipha izimiso zesintu nezemvelo yindlela yokugcina ukuhlonipha isithunzi sakhe nomndeni. Kubalulekile ukuthi le mikhuba yenziwe ngendlela evikelekile, enobungani, nempilo, kukhuthaza ukuzwana nokubambisana phakathi kwemindeni nezizukulwane kodwa uma kwenziwa ngaphandle kokucabangela impilo nokuvikelwa kungadala imphumela emibi kakhulu.

Ngokucabanga kwami, ngicabanga ukuthi umphakathi ungayisiza intombazane ukuthi izizwe inokuzimela nokuzithemba ngokukhuluma ngezinto ezifanele ukuphila kwakhe, ikakhulukazi mayelana nezifo zakhe, mayelana nezifiso zakhe, nezifundo azithandayo. Kuphinde futhi kube khona ukukhuthaza izinxoxo ezivulekile phakathi kwentombazane, abazali, abakhokheli bendawo, nezikhonzi zamasiko ukuze kunqandwe ukungaqondi nokuxoxisana ngezidingo nezifiso zentombazane. Kuphinde futhi kube ukuthi umphakathi kumele ubonise ukuthi uyayemukela intombazane noma ngabe ifunda izinto ezingavamile, ingavumeli ukuhlukumeza ngokwengqondo noma ukucwaswa ngenxa yokungena ezindaweni ezintsha.

Yebo, ngingakhululeka ngoba ukuveza ubuhle besiko ngokungagqugquzeleli ukuziphatha okungafanele ngokwesiko izimpawu zomzimba ezikhonjiswa ngale mvunulo zazingezinye zokubonisa isithunzi, ubuqotho nobuhle bomuntu wesifazane, lokhu ukuhambisana nemigomo yomphakathi nezimiso ezenza abantu bahloniphwe umuntu umuntu. Esikhathini samanje izimiso zokuziphatha ziye zashintsha futhi abantu abaningi basebenzisa imibono yesimanje mayelana nokuzifihla noma ukukhuleka ngokugqoka kodwa le mvunulo yesintu ingaba yindlela enhle yokuxhumana nokuzazisa isiko ngaphandle kokwephula imigomo yomphakathi.

Womphakathi onikwe umsebenzi wokuxazulula ukungqubuzana phakathi komakhelwane ababili naku engakwenza. Okokuqala, ngingaboniswa ukuzwela, ngibonise ukuqonda imizwa nemibono yomakhelwane bobabili, ngiphinde ngibonise ukulalela ngenkuthalo, nginikeze ithuba ngalinye lokukhuluma ngaphandle kokuphazanyiswa, ngiphinde ngenze kube khona ukuxhumana ngokukhululeka phakathi komakhelwane, ukukhuthaza ukukhuluma ngokuvuleka nangokwethembeka. Lokhu kunganciphisa amathuba okuba izinkolelo ezingalungile noma ukuqonda okungaphelele kuqhubeke, kungamele ngiphinde ngiveze ukusiza ukuthola isixazululo ezamukelekayo kubo bonke abantu.

Nansi imizwa intombazane engase ibe nayo ngesikhathi sokuthomba, ingaba nokukhuthazeka nokwesaba, ingaba nenjabulo nokuzigqaja, kuphinde kube khona ukudideka nokungaqiniseki, kuphinde kube khona ukuzwa ukuxhaswa noma ukungasekwa. Nazi-ke izindlela umndeni nomphakathi ungameseka ngayo intombazane ngesikhathi sokuthomba, kungamele kube khona ukuxhumana nokufundisa kuphinde kube khona ukubonisa uzwelo nokubekezelela. Kuphinde kube khona ukuhlela imicimbi yesiko ngokuhlonipha ekugcineni bese kube khona ukuxhaswa ngokomoya nangokwengqondo, ukuqinisekisa ukuthi intombazane inendawo ephephile yokukhuluma ngemicabango nezinkathazo zayo. Bese kube ukuthi ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo yengqondo uma kudingeka.